Va n'wapurasi va nga tirhisa tindlela to hambanahambana ta ndhavuko na ta manguva lawa to cheleta ku hlayisa mati. Maendlelo ya ndhavuko ku nga va ku hlayisa mati ya mpfula eka swihlayiselo swo karhi hi tinguva ta mpfula, eka maendlelo ya manguva lawa va nga hlayisa mati hi ku yisa mati ku kongoma eka ndhawu ya timitsu ta swimilani.

Ku cinca ka maxelo ku hoxa xandla eka ku rhurha eka miganga ya vurimi hi ku tirhisa swilo swa mbangu leswi ku nga dyandza na swilo swa ikhonomi leswi katsaka ku pfumaleka ka swakudya.

Ku nga kayivela swakudya swa nkoka swo tanihi vitamin-e, omega three na calcium, swakudya leswi i swa nkoka swinene eka rihanyo lerinene naswona ku pfumaleka ka swona ku nga nyanyisa ku pfumaleka ka swakudya leswi .

Ndzi vona onge swakudya swa le mathinini a swi kahle eka rihanyo ra hina hikuva swi engeteriwe chukele naswona swi cheriwile ti-chemical to karhi leti kalaka ti nga lulamangiki emirini wa hina.

Swakudya leswi nga emathinini a swi na rihanyo ku fana na leswi swi nga swintshwa hikuva swakudya swa le mathinini swi na ti-chemical leti nga veketeriwa leswaku swi kota ku hlayisa swakudya nkarhi wo leha kambe swakudya leswintshwa swi na rihanyo.

vun'wini bya vantima, ku antswisa vuswikoti bya vantima, ku ndlandlamuxa mfikelelo eka timakete na ku tlakusa vubindzurisi bya vantima eka swa vurimi.

Ku cinca ka maxelo swi khumba ku fikelela swakudya leswi nga ni rihanyo hi ku hunguta mbuyelo wa swibyariwa, ku cinca ka tinguva to kula, ku tlakusa mixavo na ku kavanyeta ku hangalasiwa. Leswi swi endla leswaku ku va ni ku pfumaleka ka swakudya leswi ringaneke, mavabyi lama fambisanaka na swakuda ni ku hambana ka rihanyo.

Ku va na tihomu ta nyama na masi leti hambaneke swi pfuneta ku hlayisa vutomi bya mapurasini na ku antswisa rihanyo ra misava.

vaaki ndzi nga vula leswaku vurimi a hi ntirho ntsena kambe i ndlela yo endla ku hambana. Ndzi nga vula leswaku mi nga va vasunguri va swilo leswi ntshwa van'wamabindzu na varhangeri la va nga ta hundzula maendlelo ya hina ya swakudya, ndzi nga tlhela ndzi va lerisa leswaku a va ngheni la va la va faneleke ku nghena kona naswona a va chakisi mavoko loko swi fanerile leswaku va ta va na vumundzuku byo vangama.

Swikili swa nkoka eka mutirhi wa swa vurimi ku tiya miri, vutivi bya maendlelo ya vurimi, vulawuri bya swibyariwa na swiharhi, makhaniki wa xisekelo na ku lunghisa na vulawuri bya nkarhi na ti-protocol ta vuhlayiseki.

van'wamapurasi lavatsongo na ku hunguta vusweti hi nga nyika ku hirisiwa misava loku nga durhiki na ku hirisa switirhisiwa xikan'we minongonoko ya ndzetelo na vuleteri, swikweleti swa ntswalo wa le hansi na swipfuno swi nga tlhela swi va pfuna ku fikelela switirhisiwa leswi lavekaka.

Sungula ti-program leti nga endlaka vantshwa va kuma vutivi na vukoti mayelana na timhaka ta mapurasi, ti-program leti ti nga pfuna ku endla mintirho eka vantshwa lava va nga tshama va nga tirheki.

Swa ku vatirhi va le mapurasini va fanele ku hola mali yo tala eka ntirho wa vusiku hikwalaho ka makhombo lama engetelekeke, ntirho wa vusiku wu nga va na khombo ngopfungopfu hi michini yo tika kumbe ku fambafamba emasin'wini ya munyama.

Mihandzu leyi omisiweke ekaya ni nga sungula hi ku hlantswa na ku tsema mihandzu yo tsakama kutani ndzi yi omisa hi thawula. Ndzi nga tsema mihandzu hi swiphemu switsongotsongo leswaku ndzi kota ku susa mbewu, ndzi nga tirhisa ndlela ya ndhavuko leyi ku nga ku omisa mihandzu ya mina hidyambu.

Ina swiyimo swa maxelo na maendlelo ya vurimi swi khumba swinene mixavo ya swakudya, swiendlakalo swa maxelo swo fana na dyandza, ndhambi na ku hisa swi nga onha swibyariwa swi hunguta mbuyelo naswona swi endla leswaku nxavo wu tlakuka. Maendlelo ya vurimi yo fana na ku ti tshega ngopfu hi ti-chemical na matirhiselo ya mati lawa ma nga ri ki kahle swi nga tlhela swi hoxa xandla eka ku cincacinca ka nxavo.

Tanihi van'wamapurasi hi nga amukela maendlelo ya vurimi lawa ya nga heriki hi nga endla swikambelo swa misava nkarhi na nkarhi, hi nga tirhisisa vulawuri bya switsotswana lebyi hlanganisiweke na ku tirhisa ti sisitimi to cheleta le ti tirhaka kahle, maendlelo lawa ya ta pfuneta ku hlayisa misava leyi hanyeke kahle ku hunguta ku onhaka ka mbango na ku tiyisisa vuhumelerisi bya nkarhi wo leha.

Swilo leswi hoxaka xandla eka mbuyelo wa le henhla eka tikhampani ta matandza swi katsa swakudya leswi faneleke, vulawuri bya mbangu, na maendlelo ya vulawuri lebyinene.

Ku cheletiwa loku faneleke ka swimilana swi endla leswaku ku engeteleka mbuyelo wa swibyariwa, ku antswisiwa ka quality ya swibyariwa na nhlayiso wa mati, swi tlhela swi hunguta ku khuluka ka misava swi hlohlotelo swimilana leswi hanyake kahle naswona swi endla leswaku swi kota ku tiyiselela dyandza. Swimilana leswi cheletiwaka kahle swi lava manyoro lamatsongo na murhi wutsongo wo dlaya switsongwatsongwana, naswona swi seketela ku engetelela ku nona ka misava hi ku tirhisa migingiriko ya switsongwatsongwan leswi pfunetaka.

Vurimi bya misava byi pfuneta ku hunguta ku titshega hi swakudya swo durha leswi xaviweke eswitolo hi ku pfumelela vanhu ku byala swilo swa vona ku hunguta mali yo famba ni ku engetela nsirhelelo wa swakudya, yi tlhela yi hlohletela ku hlayisa swakudya, ku seketela maendlelo ya swakudya swa laha kaya ku hunguta chaka ro paka na ku khutaza ku dya hi ti nguva.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva tifeme tin'wana ta vurimi ti tlakusa swivilelo swa nkoka swa vuhlayiseki bya swifuwo, eku dlaya swifuwo swi hoxa xandla eka ku onhiwa ka mbango, ku dlayiwa ka swifuwo leswaku hi ta kota ku dya swi ta endla leswaku hi ku famba ka malembe ku va na ku kayivela eka swifuwo swo karhi laha etikweni.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala na ku dya miroho ya matsavu, khavichi, matamatisi, tinyawa, swifaki, makwembe, timanga na tibhoncisi.

Hi ku vona ka mina tinguluve i swifuwo swo olova ku fuyiwa hikuva ti kula hi ku hatlisa swinene laha tinguluve ta xisati hi ntolovelo ti fikaka eka malembe yo tswalana exikarhi ka nthlanu ku fikela nkombo wa tin'hweti, tinguluve ti kota ku cincacinca eka maendlele yo hambanahambana ya vavulavuri naswona ti nga humelela eka tindhawu to hambanahambana na le ka maxelo yo hambanahambana.

Tanihi mukamberi wa mfumo ndzi nga langutisa leswaku swiyimo swa vatshamo bya vatirhi va le mapurasini swi fikelela swipimelo leswi lavekaka ndzi kambela swivumbeko swa tiyindlu ku vona vuhlayiseki, ku basa na ku tiyisisa ku fikelela mati yo tenga swihambukelo leswi tirhaka hi mfanelo na ndhawu yo etlela leyi ringaneleke. Ndzi nga tlhela ndzi kambela vulawuri lebyi faneleke bya switirhisiwa swa khixi na ku landzelela milawu ya rihanyo na vuhlayiseki ku katsa na magoza ya vuhlayiseki bya ndzilo na vulawuri bya switsotswana.

Purasi va fanele ku hlayisa ti tiretere ta vona eka ndhawu leyi nga oma, leyi nghenisaka moya kahle, leyi sirhelelekeke eka ku vonakala ka dyambu. Va fanele va basisa ti tiritere, va kambela ntshikelelo wa mathayere ni ku tima battery va nga si yi veka. Ku kamberiwa ka nkarhi na nkarhi swi nga pfuna timhaka leti nga va ka kona ka ha ri na nkarhi. Loko titeretere ti hlayisiwa hi ndlela ya kahle ti ta kota ku tiyisisa matirhelo ya kahle.

ka nhlampfi leyi nga mathinini na nhlampfi leyi tengeke leyi nandzihaka swinene i nhlampfi leyi tengeke hikuva nhlampfi leyi tengeke a yi cheriwanga tikhemikhali kambe leyi ya le mathinini yi cheriwilwe makhemikhali leswaku yi ta kota ku tshama masiku yo leha.

Vatirhi va le mapurasini va na nsirhelelo wa mintirho ehansi ka milawu na swiletelo swo hambana ku na minhlangano leyi nyikaka swiletelo swo sirhelela rihanyo ra vatirhi va le mapurasini vuhlayiseki na timfanelo.

Mbuyelo lowu vanhu va va ka va ri na wona loko va omisile swakudya hi minkarhi wa dyandza ku va leswaku va va ni swakudya leswi ringaneke swo kota ku dya.

Tirhisana ku tirhisa vurimi tanihi xitirhisiwa xo nyika matimba eka ikhonomi hi ku veka mabindzu emajarateni ya vaaki na minongonoko ya ndzetelo wa van'wamapurasi. Va nga tlhela va hluvukisa swiyenge swa nkoka swa laha kaya, va antswisa na mfikelelo makete.

eka ku averiwa ka misava hi ku tirhisa minongonoko leyi kongomisiweke eka ku lulamisa ku pfumaleka ka vululami ka matimu na ku pfumaleka ka ndzingano, leswi swi katsa milawu ya ku cinca misava na ku tekeriwa misava eka van'wamapurasi lavatsongo. Mfumo wu tlhela wu simeka tikhomixini ta misava kumbe vukorhokeri ku languta endlelo ro avanyisa nakambe, ku nyika vukorhokeri bya nseketelo na ku tiyisisa nawu lowu vekiweke.

Swi onha mhaka yo kuma swakudya hi ku enela hikokwalaho ko onha swibyariwa no dlaya swifuwo leswi va ka kona leswi vanhu va nga tivekela swona naswona yi nga endla leswaku ku nga vi na vurimi eka lembe ro karhi.

Eya ndzi vona ku ri mianakanyo leyinene hikuva vanhu va ta va ta tlhela va vuyelela eku ta ku yivela naswona swi kahle leswaku u tshama u ti hlayisile hikuva a wu swi tivi leswaku vanhu va ta na yini loko va ta eku yiveni vanhu vo tala va ta va hlomile loko va ya ku yiveni kutani na wehe tanihi n'winyi wa purasi u fanele ku va na xo hloma hi xona loko swigevenga swi ta swi ta ku nghenela.

Ndzi vona onge ku khayela nkaka no khayela timanga swi hambana hileswaku loko u khayela timanga u fanele u sungula u ti tsuvula kutani u hlawula mbewu leyi tiyeke na madoya kambe ka nkaka u khayela .

Mina a ro yiveriwa a ndzi ta vika emaphoyiseni naswona a ndzi ta tlhela ndzi teka goza rin'wana ra ku tatisa vuhlayiseki epurasini ra mina hi ku ma security lama nga ta gada ndhawu ya mina naswona a ndzi ta tlhela ndzi teka xiboho xo famba ndzi lava la va va nga ndzi yivela kutani loko ndzi va kuma a ndzi ta va punish-a hi ndlela ya mina leswaku va nga ha phindi va onhela vanhu van'wana.

Va kota ku kuma swibyariwa hi nxavo wa le hansi naswona a swi bohi leswaku va tshamela ku xava swibyariwa hikuva va va va ri na swona emajarateni ya vona leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku dya kahle.

Nhlampfi loko nga ri ki enawini loko u nga vikiwangiki na loko u nga lawuriwangiki swi na switandzhaku swo tika swa ikhonomi hikuva swi katsa ku ve ni vanhu va lahlekeriwa hi mali leyi nghenaka ku lahleka mintirho ya vanhu ku hela ni switoko naswona nxavo wa tinhlampfi wu tlakuka hikuva tihlampfi ti ta va ti herile.

Byitsongo byi hoxa xandla eka ku kula ka ikhonomi ya ndhawu hi ku pfuneta van'wamabindzu lavatsongo ku kota ku swilo hi stock-a hi nxavo wa le hansi.

Vanhu va nga tirhisa vulongo bya tihomu tihuku kumbe swin'wana swa swifuwo leswi nga le kaya na ku tirhisa swakudya leswi nga ma salela eka leswi va dyaka swona hi swona leswi swi endlaka manyoro.

A nga hlela hi ku sungula a langutisa matshamelo ya misava leyi a lavaka ku sungula eka yona bindzu ra yena ra vurimi naswona a nga famba a lavisisa nxavo wa timbewu eka switolo leswikulu swa swa ku xavisa swibyariwa.

Ya ku hlayisa xirhapa lexi nga ehenhla ka lwangu emadorobeni hileswaku swiluva na swibyariwa swi kota ku kuma dyambu hi ku eneliseka naswona swi koka rinoko swinene swibyariwa swa kona swi tshama swi ri leswo swo hlayiseka.

Ku kala mati swi dlaya bindzu ra vurimi hi ndlela leyo ndhawu ya oma swinene naswona swimilana swi lava ku tshama na swicheriwa mati loko ku nga ri na mati swa oma kutani swi fa hikuva ndhawu ya kona yi va yi omile swinene.

Swivangelo swa swo va vanhu va yiva swakudya emapurasini vanhu lava tirhaka emapurasini hi xitalo a va holeriwi mali yo tala va nyikiwa mali leyitsongo xivangelo xo va va yiva swakudya hileswaku na vona va lava ku ya ekaya va ri na swakudya va khomele mindyangu ya vona swakudya swo tala va hola mali leyintsongo kambe mintirho leyi va yi tirhaka yi va yi ri yi tinyingi swinene loko va yiva swakudya va endlela leswaku ndyangu wa vona wu muka wu hlayisekile va swi tiva leswaku ndyangu wa vona wu ta va na swakudya leswi va nga ta dya swona.

Ku va na swidziva swa maribye laha Afrika-Dzonga swi hi kokela vapfhumba va matikomambe leswi endlaka leswaku swi hi kurisela ikhonomi ikhonomi ya hina ya kula loko kuta vanhu va le handle va ta na na timali ta vona leti ti nga tikulu eka eka rhandi loko va fika laha va tirhisa timali ta vona swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi kula naswona loko va vavhakachi laha Afrika-Dzonga va tele va hi kurisela ikhonomi.

Mhaka yo byala elawini yi tala ku humelela eka tindhawu ta le makaya laha ku nga na misava leyi noneke vanhu lava va hlawula ndlela leyo byala hikuva va lava leswaku swakudya swi enerisa vona na mindyangu ya vona a va lavi ku swi xavisa.

Leswikulu swa ku ndlandlamuxa ka nhluvukiso wa madoroba eka sekithara ya vutomi ku nga va ku ri leswaku vanhu va lahlekeriwa swinene naswona ku kula vusweti loko ku ndlandlamuxiwa madoroba ku tekiwa tindhawu ta vanhu laha a va ti rimela kona lava va rimaka va lahlekeriwa hi swakudya leswi va dyisaka swona ndyangu wa vona van'wana va lahlekeriwa hi timali leto tala hikuva va kota ku ti hanyisa hi swona leswi swa mabindzu kambe loko ku hluvukisiwa madoroba vona va lahlekeriwa.

Va khale va tiyisile loko va ku mavoko a ma mili byanyi xivulwa lexi xi hlamusela swona leswaku mavoko a ya mili byanyi wa swi kota ku va u tirha swilo swa wena hi mavoko a swi bohi leswaku u va na timali ta ku tala kambe loko u ri na mavoko ntsena u nga ma tirhisa swilo swo tala vanhu va khale a va kuma swakudya hi vurimi a va tirhisa mavoko ya vona ku va va rima va byala swimilana kutani va ti hlayisa hi swona xivuriso lexi xa ndzi tsakisa swinene hikuva hakanene mavoko a ya mili byanyi loko u ri munhu u fanele ku tirhisa mavoko ya wena timali a ti nga tshami ti ri kona hi masiku hinkwawo kambe loko u ri munhu wo kota ku tirhisa mavoko ya wena u nge pfuki u hluphekile evuton'wini bya wena.

Va titshega hi tikhemikhali eka vurimi bya manguva lawa hikuva tikhemikhali ti endla leswaku swimilana swa vona swi hatla swi kula ti endla leswaku va va na nhlayo yo tala ya swimilana loko va rimile swi swimilana swa vona swi va swi tele naswona swi va swi kurile swinene swi tlhela swi saseka leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va ya eka vona va ya va ya xava vavuyeriwa ni hi profit yo tala hikuva va tshama va ri na swona swimilana nakona swi va swi sasekile swinene kambe tikhemikhali ta vona hi tona ti endlaka leswaku vanhu va vabya munhu a nga fanelanga ku tirhisa tikhemikhali eka swimilana.

Swa vatirhisi va swakudya swa organic na laha kaya swi swi khumba vutumbuluxi hi ndlela leyo, swakudya swa organic swa durha swinene kambe swa vutumbuluxi bya laha kaya swi na nxavo wa le hansi hikuva a swi lavi switirhisiwa swo tala switirhisiwa swo fana na manyoro.

Ndzi kombela leswaku mi nga se sungula eku tirha mi endla leswaku mi va mi mbarile swilo swo hlayiseka, swilo swo fana na magilavhu, tibutsu leswi nga ta mi sirhelela naswona mi fanele ku mbala swiqgoko leswaku swi ta mi sirhelela eka dyambu, mi mbala majasi lama ma nga ta kota ku mi sirhelela eka dyandza. Mi fanele ku rhanga mi kambela switirhisiwa leswi nga kona leswaku swi tirha hi ndlela yo fanela mi fanekele mi cheka leswaku magiya ya materetere ma cinciwile naswona ku fakiwile mi fanele mi endla vu lavisisi leswaku swilo swa n'wina swi tshame kahle.

Swi lavekaka ku sungula ku rima ku laveka ntorotoro, ku laveka mbewu, ku laveka swikomu na vanhu lava nga ta kota ku veni va ku pfuna hi ku rima.

Magoza ya vuhlayiseki lawa ndzi faneleke ku ma teka loko ndzi khoma ni ku chela swidlaya switsotswana, i ku ndzi fanele ndzi mbala magilavhu naswona ndzi endla kahle leswaku a ma pfulekanga kun'wana. Loko ndzi ndzi fanele ndzi mbala mask leyi nga ta ndzi pfala tinhompfu na nomo leswaku ndzi ku swidlaya switsongwatsongwana loko ndzi hetile ndzi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi.

Durha swi khumba maendlelo ya varimi yo ya emakete hi mixavo ya le henhla swinene, swilo swo tala emakete swi va swi ri swa nxavo wa le henhla swi sungula ku durha hikuva mafurha hi wona ma endlaka leswaku ikhonomi yi famba kahle hi ndlela. Ma fanele loko nxavo wa mafurha wu ri le henhla swinene swilo swo tala swi tala eku durha swinene leswaku va kota ku fikelela nxavo wa mafurha, naswona leswaku ikhonomi ya tiko yi nga wi yi tshama yi hlayisekile.

Leswi nga swi endlaka ku sivela ku khukhula ka mati kumbe ndhambi, i ku a kelela e khumbi leri nga ta kota eku pfala mati, kumbe ku akelela ethangi ehansi laha mati ma nga ta kota ku khuluka ma ya nghena kona loko ku ri na mpfula kumbe ku ri na ndhambi. Leswi swi ta endla leswaku ku va na mati matsongo lama nga kona lama jelajelaka kambe mati yo tala ku ta va lama ma nga ta va ma endleriwe thangi, naswona ndzi nga endla endlela leyi ndzi nga ta kombisa mati ku veni ma famba ma ya fika enkoveni.

Hikuva yi pfuna leswaku swilo swi va kahle ku va nkarhi wa kahle lowu faneleke ku byariwa, hi hi xitalo loko ku ku landzeleriwa makhalendara mpfula yi va yi ri ku neni, naswona leswi swi endla leswaku swibyariwa swi kula kahle hi ndlela ya kahle.

ya khumba mbuyelo wa swibyariwa hi ndlela ya ku swibyariwa swa oma hi ku hikwalaho swi nga kumi mati. Swibyariwa swo tala swa fa swin'wana swa bola swo fana na matamatisi, makhavichi swa bola loko swi nga byariwangi hi nguva ya kona kumbe maxelo ma nga lulamangiki eka swibyariwa swo tani, naswona loko ku na mpfula ngopfu swimilana swa fa hikuva swi kuma mati yo tlula mpimo. Loko ku ri na dyambu swimilana swa oma, loko ku ri na moya naswona swimilana a swi kuli kahle. Nkarhi wa kahle lowu faneleke ku byariwa swibyariwa u ta kuma mbuyelo wa kahle i nkarhi wa ximun'wana.

yi khumba swiboho swa mina swa ku cincacinca ka swibyariwa hi ku tiva leswaku hi swihi swibyariwa leswi swi fakaka eka maxelo yo karhi, hikokwalaho ndzi landzelela nguva yo byala leswaku ndzi ta kota ku va na mbuyelo wa kahle eka swibyariwa.

Ringanyeta eku hlayisa mati ma mpfula kumbe ku endla mapurasi ya mina ekusuhi na nkova, naswona ndzi nga xihlovo leswaku ndzi tshama ni kuma ni mati minkarhi hinkwayo.

Lebyi nga kona eka vupfhumba bya swa vurimi, hileswaku u fanele u va na switirhisiwa swa kona naswona u fanele u tiva tikhemikhali leti faneleke titirhisiwa u fanele u va na tisupamakete leti u fambisaka swibyariwa swa wena eka tona.

yo sungula purasi ya laveko hikuva u fanele u tiva leswaku mati u ta ma kuma kwini, u ta xava hi yini titeretere naswona u ta va thola njhani vatirhi lava faneleke ku tirha epurasini. Swilo leswi hi swilo leswi u faneleke u swi pulana u nga si sungula purasi ra wena, U fanele u pulana leswaku u ta tirhisana na va mani, naswona hi vahi vanhu lava nga ta ku swiponzara leswaku u kota ku yisa bindzu ra wena mahlweni ri tshama ri eku tirheni hi minkarhi hinkwayo. Naswona u fanele u va na lava u ti tshegeke hi vona loko swi fika swi nga fambi kahle eka bindzu ra yena. Se hi mavonelo ya mina ndzi vone swi fanerile leswaku munhu un'wana na un'wana a va na a va na pulani loko a lava ku sungula bindzu ra purasi.

Emathinini swi tshama nkarhi wo leha swinene, swi tshama malembe ku fikela ntlhanu wa wona swa ha hlayisekile hikuva swi cheriwile tikhemikhali leti sivelaka leswaku swi moxeka swakudya. Va fakile tikhemikhali leti leswaku swakudya swi tshama swi hlayisekile nakona va nga se swi faka emathinini swi sungula swi swekiwa swi fakiwa swi fakiwa leswi va fakaka swa ku kota ku veni swi hlayisa swakudya.